Ngiyacabanga la iyindlela ezinempilo, eyiphephile, ukudla kahle, udle ukudla okunomsoco, oku-right. Ukudla ama-fruit, iyithelo, ukudla ukudla okuhlolwe kahle, okungekho namafutha kakhulu. Yikho futhi lokho okungehlisa isisindo ukuthi ungagcine manje, usuba nesindo esingaphezulu. Udle ukudla okuhleliwe nokubonayo futhi kungabi namafutha kakhulu ngoba ifutha nalo liyayidala futhi nezinye izifo, eyifana noshukela, isifo senhliziyo. Ngakho-ke ukuba udla iyindlela ezinempilo, ukuthi uhlale udle okuhloliwe, udle iyithelo, ama-carbohydrate, konke okunempilo kuzokunika namandla, nobisi. Kodwa ungadli kakhulu ukudla okunamafutha kakhulu ngoba eyi, iwo adala umonakalo emzimbeni womuntu.

Umuntu nje kufuneka ukuthi uma eqala egula, ethi uma ebona nje ukuthi amakhambi esintu awasebenzeli, kufanele nje aphuthumele ezothola ukwelashwa ngendlela efanele eyikhungweni zemithi yesayensi, zemithi yesiLungu, ngoba kwezinye iyikhathi, baningi abantu asebaphangalala. Kodwa ukuphangalala kwabo, baphangalaliswa ukuthi bagxila kakhulu emithini yesintu kanti impilo yabo yayizohlengwa imithi yaseNtshonalanga, imithi yosayensi. Ngakho-ke umuntu kuyafuneka ukuthi uma eqala nje futhi egula ngokomthetho, ehambe isintu, ehambe nangapha odokotela baseNtshonalanga, edle imithi yaseNtshonalanga ezobona ukuthi kahle kahle iyiphi emsizayo. Ngoba ukudla ngohlangothi olulodwa angeke ukwazi ngoba, mhlawumbe olunye uhlangothi ilo beluzokusiza, uthi ugcina usuyakhona, uthole hhawu, usufika hhawu, amhlathi aseyakushela.

Eyi, kuyingozi kakhulu, kuyingozi kakhulu. La bantu laba abawu two hundred baningi kakhulu. Ukuthelelana-ke lapho kungaphezulu, ngingasho ukuthi kungaphezulu futhi kuka-fifty phesenti, ngoba sizobe sithintana, sijabule lapha, sidansa, sisina, sigida, sibambana. Abanye-ke bazobe bekhwehlela-ke abakhwehlelayo. Lapho-ke siyakwazi njengoba sihlangene siwu two hundred sibaningi kakhulu, sihlangane endaweni eyodwa. Lowo mcimbi lowo nje unengozi enkulu ngoba iningi labantu lohamba impela selithelelekile yileso ileso sifo leso nineteen. Ngoba sona-ke siyashesha ukuthelela futhi uma kuwukuthi abantu bawu two hundred nje, futhi bahlangane endaweni eyodwa. Lapho kusuke hheyi, sekuyingozi enkulu kakhulu leyo. Lapho kusuke kuyingozi ukubamba umcimbi onjalo, kufuneka ukuthi uze ulinde kuze kudlule leso simo, noma ubize abantu abancanyana nakhona kube ne-social distancing.

Zikhona ezinye iyindlela zokwenza lokhu ukusebenzisana nabantu noma abelaphi bendabuko. Baningi asebasizekele abanye abantu ngemithi yesintu, kepha kufanele ukuthi basebenzisane nodokotela. Abalaphi bendabuko nodokotela besosayensi besebenzisane nabo ukuze bazokwazi ukuthi belwe nalesi sifo. Uma bangahlangana bangenza ikhambi eliyinqayizivele, elingaphumelela futhi kakhulu ukuze kuzokwazi ukuthi abantu belapheke besizeke futhi nangokushesha.